Izikole kwamele zibe nabodokotela ngisho nomunye nje isikolo esisodwa, abazokhona ukubheka abafundi ukuthi kwamele badlale noma kwamelanga badlale ngoba okwenzeka kakhulu ukuthi abafundi noma umphakathi awufundisekanga ngokuthi, ngezemidlalo kanye nezodokotela ekutheni umudlalo usebenza kanjani. Ngako-ke, kufuneka usochwepheshe ofana nodokotela nomunye emphakathini noma esikolweni, ozofundisa abantu kanye nabafundi ukuthi badlala ezemidlalo, bakhone ukuzinakekela, ngisho ngokomzimba nangokukhathala ukuthi kwamele badlale nini, bangadlali nini.

Imiphakathi ingayigcina kahle imidlalo yesintu futhi kube mnandi, ithokozise abancane ngisho nabadala. Ngaloko, kufuneka abantu bahlangane, hhayi bahlangane ngezokuxhumana kodwa bahlangane ngisho endaweni la ekuzoba mnandi khona, endaweni enkulu, imindeni, omama, obaba ngisho nogogo, abantu bakudala bazofundisa ngezinto zakudala. Iy'nto zakudala ngisho ini? Isintu, ogogo nomkhulu yibona ababalulekile kulengxenye ngoba yibo abazoyenza ukuthi kuthokozise ngoba ibona abazi kakhulu ngaloku, hhayi le nto yamanje eyokuthi basebenzise ezokuxhumana kakhulu.

Isikhathi engingakaze ngasikhohlwa, isikhathi lapho sidlala umdlalo omnandi kakhulu owaziwa abantu abaningi la eNingizimu Afrika, emakhaya, emadolobheni kanye nakhona lana ekuhlala abantu abaningi. Lowo mdlalo umdlalo odlaliwa na abantu abadala nabantu abancane, lowo mdlalo mesuwudlala kakhulu emndenini wami kakhulu siwuthanda, lowo mdlalo uyacula, bayakuculela, umculo wakhona ubuyuthini? Ubuyaphi MaSithole, ubuyaphi aSithole, ubuyaphi MaSithole? Ngibuy' ukuyotheng' izaka, Ngibuy' ukuyotheng' izaka, lowo mdlalo bewumnandi usenza ukuthi sibambane, sijabule singabantu.

Ngicabanga uSibanye ukuthi ukujabulela ukudlala imidlalo yevidiyo, ukuyiguqula ibe yinto yokuzibalisa enenzuzo ngoba ngaloko, ziningi izingane nazo ezithanda ukudlala imidlalo yevidiyo. Ngaloko angayenza imali ngokudlalisa izingane ezincane noma akhulume nabazali ukuthi abazali bababhadalele ngonyaka, ngenyanga or-i ngelanga, ukuthi baphe izingane zidlale ngoba kubalulekile ukuthi izingane nazo zidlale zijabule.

Umsebenzi wokuzilibalisa engiwuthole kwezokuxhumana yini? Ukuthi ngibukele amavidiyo wabantu abaningi abakhuluma izinto ezihlekisayo, kwinto abayibiza ngo-TikTok. Isaqala ukungena, bengithi abantu yini le ababukela isikhathi eside kanje? Makusemakhalekhukhwini, babukela kona loku abakubiza u-TikTok, bahleka ngibona ukuthi engathi akulunganga, kwenza umuntu engathi ahlanye kodwa ithe nami mangingena, ngabona ukuthi hhe, kumnandi, ngabona ukuthi kumnandi. Okungicaphule kakhulu ukuthi le nto ikuyenza ukuthi uhlale isikhathi eside uyibukele, ungaceda isikhathi esiningi futhi uyibukele.

Yebo, ngajabula kakhulu ngidlala umdlalo wesintu, yingobani? Yingoba mekumnandi, uyakhona ukudlaleka ngisho nabazali bakho, ngisho nezintanga zakho noma izingane. Ngani? Kuyajabulwa futhi siyasuka ezintweni eziningi esiphila ngazo esikhathini samanje, njengani? Njengethekhinoloji kanye nezokuxhumana, singabantu siba ndawonye, sibambane njengoba uNkulunkulu afuna. ngakhona. Ngakho-ke, yiko okwangijabulisa, ukuba nabantu, nibe ndawonye, ningadlali izinto, omunye ulena omunye ulena kodwa nindawonye endaweni eyi-one.